Ukungena-ke kwenziwa ngokwelusa iwayini eli-oganikhi esekela ingququthela yezitshalo ezivamile. Kungase kwenziwa ngokwelusa ukuchwepheshe olungile iwayini eli-oganikhi. Olungile olusukele engqungquthela yezitshalo.

Izinselela ezingake ziphakame ngesikhathi soshintsho kusuka kwezolimo kuya kwezamabhizinisi, ukuxhaswa kwezolimo, ukuxhaswa kwezolimo, nokuxhaswa kwamabhizinisi asemancane. Ukuba axhaswe ngezinsizakusebenza noma ngezinto ezingasiza kwibhizinisi lelo, engabe umsunguli elisungulile. Noma kwezolimo kwalaba kulokhu abakudingayo abadinga ukuthi baxhaswe ngakho. Nokuthi kwintela kwehliswe kancane iphesenti elenza ukuthi intela ibe phezulu. Nokuthi amanye amabhizinisi angakwazi ukuthi ayikhokhe.

Ulwazi engingalunika abantu abasha ukuthi baqale bazethembe ngento abafisa ukuyenza empilweni nokuthi bathole ulwazi ngokwezolimo. Ngiyalinganisa nje, ukuthola ulwazi ngenhlabathi ozotshala kuyona noma ngabe yini oyitshalwayo. Uthole ulwazi ngokuthi yini engakusiza engakusiza ukuthi uyifake esihlabathini ozotshala kusona, ezokwenza ukuthi whatever noma ngabe yini oyitshalayo, ikhule kahle, ingadliwa nayizilwane. Nezinto ezivikela iy'lwane, nelanga ukuba zingashisi isitshalo sakho. Nokuthi uthole-ke usizo ngaphandle uma uphuma ey'ndaweni la ongqongqoza khona. Uthole usizo ngezinto, iy'nsizakusebenza noma engabe iziphi. Nokuthi ngaso sonke isikhathi kumele uzethembe entweni oyenzayo noma osuyiqalile.

Izindleko ezihambisana nokufuya izinkomo. Indawo enkulu edingakalayo, indawo enkulu edingakalayo, ukuthi uhlezi ukuzinika ukudla oku-healthy okwezinkomo okuzenza zibe-fresh, zibukeke zi-fresh, zizinhle, zithandeka. Nokuthi futhi kube nendawo yokuphuza amanzi aphuzela eziphuzela khona amanzi, la angeke aphele khona. Kanti futhi zidinga ukuthi zihlezi zijovwa njalo ngenyanga noma after two weeks. Ngaphambi kwamasonto amabili, uzijove uzinike i-injection ukuze zihlezi zi-healthy zivikeleke ezifweni ey'khona zey'lwane.

Izihlelo ze-hydroponic, okubalwa, EBB and flow, i-food and drain. I-Drip Irrigation, ne-Aeroponic. Okuwukudla okwenza ukuthi, okwenza ukuthi okuwukudla okwenza.

Banganciphisa amanzi, abantu basedolobheni banganciphisa amanzi ngokuthi bangawavuleli kakhulu aze agcwale emabhakedeni noma ezigubhwini. Nokuthi iconsi neconsi lenza amanzi amakhulu, bawavalisise ompompi. Nokuthi kube ney'khathi zokukha amanzi osukwini, bangawasebenzisi ngokuwaxhaphaza nokuthi vele akhona maningi.

Inqubo nokuvikela impahla yesikhumba. Ukudla, ukudla ukudla okunomsoco, ukudla okufaka efrijini kwidifriza kwenza kwehlise ukukhula kwamabhakthiriya. Okufakwa emakhenini kwenza ukuthi ukudla kungangenwa umoya nokuthi futhi kwehle amabhaktheriya. Kanti futhi ukudla okunomsoco kwenza ukuthi isikhumba sakho sihlezi siklini sisihle sibukeka kahle. Nokusebenzisa izinto ezingenza isikhumba sakho sibe sihle izinsipho, okufana no-Dove soap. Kanti futhi ungasebenzisa ukudla, ungasebenzisa othomado powder ukuthi usebenzise esikhumbeni sakho ukuthi sihlezi zizinhle sicwebezela.

Ukushintsha kwezitshalo kanye nokulima kwemvelo kungakuthuthukisa kanjani ukukhiqiza kwenhlabathi yesikhathi eside? Kufanele ukuba uhlezi unenhlabathi evundile, evundile nekulungele ukuthi utshale kuyona izitshalo ukuze kuzohlezi kuphuma izitshalo ezinhle neziphilayo .

Izinselelo zokushintshela ekulimeni iwayini eli-oganikhi, environmental challenges, indawo oshintshela kuyona ukulima iwayini eli-oganikhi, kungaba indawo ongazi ngayo. Nanokuthi inhlabathi yakhona ivunde kanjani ukuthi ungatshala khona. Nanokuthi amanzi ngabe anele yini ukuthi ukwazi ukutshala khona, ongatshala khona iwayini lakho eli-oganikhi. Kanti futhi kuphinde kube i-temperature yakuleyo ndawo, ukuthi , kukufanele yini ukuthi utshale kuyona leyo ndawo leyo. Kuningi nje ongabhekana nakho. Ney'mvula ezinamandla ey'fikayo zifika zishaye izitshalo zakho kanjani.